Imithelela ebakhona yikho nje ukuthi abantu bay'thola sebengafiki ngesikhathi emsebenzini ney'ngane y'ngafiki ngesikhathi esikoleni. Ume iy'ngane y'ngafiki ngesikhathi esikoleni labo malume abacosha ababathuthayo yibona abangena enkingeni nabazali masekwenzeka njalo umuntu useyithola esenza izinto ongamele azenze emgaqweni. Useyithola esengena esegudla ko-yellow lane lapho ongamele into engamele ngabe uyayenza sesithola . Akasakwazi nokumelana nabanye abantu, akasakwazi nokubekezelelana sekuba nezinye iy'nkinga nje kuba kuba kuningi khona okwenzekayo. Ngiyabonga.

Into abangayenza okokuqala nje ukubheka leyo moto leyo okuthiwa iyeza uma y'fika aqinisekise ukuthi yiyo ngempela. Enye into abheke umuntu isithombe sakhe sibakhona lowo muntu lowo ozoshayela umshayeli thizeni loyo abheke ukuthin wuye ngempela na. Enye into engayenza kodwa manje lokhu sekukhulu kakhulu, angabheka nakhona kukona lowo Uber noma u-Bolt ukuthi lowo muntu loyo ngabe usemgangathweni, ngoba kuyavela, uyavela lapha ukuthi uney'nkanyezi ey'ngaki. So, mawukuthi mhlawumbe uney'nkanyezi ey'ncane, eyi, ungamyeka, uthathe omunye kukuwena ukuthi uyavuma yini noma cha.

Kubaluleke kakhulu kabi ngoba abantu abadala ngabe asikho la ukube abantu abadala abekho. Sinjenjenje ngenxa yabo abantu abadala babalulekile kabi, kumele nje siqhubeke nayo. Ukube bekuya ngami ngabe bagibela mahhala. Kepha-ke ayikho inkinga singabaphulela kancane. Okunye ilokhu engikubonayo ukuthi kwezinye iy'tolo bayaphulelwa I think mangaphazami ngoLwesibili noma ngoLwesine uma beyothenga izinto abayidingayo endlini. Hhayi, ngiyajabula nje ukuthi kukhona izinto ey'njalo abantu abadala bayadingeka emphakathini. Siyabadinga nje ezweni lonke, Ngabe nje ngabe asikho la sikhona manje, kube bebengekho abantu abadala nesizukulwane esizayo naso kumele sazi ukuthi abantu abadala baphathwa kahle, baphathwa kanje, noma kangcono. Ngiyabonga.

Kunento engibona engathi bangayenza o-Uber no-Bolt umuntu, uma ecela imoto ukuthi ifike izomulanda bayabona uma kuwukuthi mhlawumbe le ndlela aya kuyona, mhlawumbe izulu liyana or noma kuney'nkinga thizeni, bangakwazi ukubachazele ukuthi hhayi bo la oyakhona kuney'nkinga Asithi akukhona ukuna kuphela liyana izulu, noma mhlawumbe kunesiteleka thizeni. Noma kunenkinga nje kunomibhikisho noma kungayini. Ngoba phela bayakwazi ukubona ngoba izinto ezinjalo ziya-update-wa. Angakwazi amtshele lo muntu ukuthi hhayi bo ngaphambi kokuthi siye lapha . Ngaphambi kokuthi siyibize imoto ezokuyisa lapho kumele wazi ukuthi kwenzeka into ethize kunesimo sezulu elithizeni or noma kunombhikisho noma kwenzekani lapho. Unesiqiniseko na ukuthi uyafisa, usafuna ukuqhubeka siye la ofuna ukuya khona na? Uyabo?

Ewu ngiyaxolisa baba bengaqondile ukuthi ngenza umsebenzi wakho ubebukhuni kanje. Kepha-ke ngathi sengilahle ithikithi lami yazi angazi ngempela nje nokuthi ngilushiyephi, ngiyakhumbula ngilibona ngesikhathi ngisemsebenzini. Ngiyacela bandla baba, ngicela ukuthi sixoxe ngale nto le sibone ukuthi senzenjani. Ngizokubona phambili. Ngiyabonga baba, ngiyabonga.

Abashayeli bamabhasi badlala indima yokuthi bayaqinisekisa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi baphume emakhaya, beyohlanganisa amasentshana ukuthi abantu bakwazi baphile. Abantu bayakwazi ukuthi bayokwenza bayohlanganisa isobho ukuthi umndeni ukwazi ukuphila kahle. Kuningi nje abakwenzayo. Indima enkulu kabi le abayidlalayo. singasho ukuthi iyo le yamabhasi ngoba ibaluleke kabi bakwethu. Siyabonga.

Iqiniso elimsulwa yikho ukuthi kuya ngokuthi lowo muntu oshayelayo ushayela kanjani nanesimo esibhekane naso sinjani ngoba ngezinye izikhathi ungathola ukuthi umuntu yena, yebo, ushayela kahle. Kepha-ke laba, abanye abashayeli kwezinye iy'moto, bona abashayeli kahle. Bese ngizizwa engathi angiphephile. Lapho akulona iphutha lomshayeli loyo noma yaleyo tekisi engikuyona noma leyo Uber leyo Bolt, kuyenzeka ukuthi iphutha lomunye umuntu, lomunye umshayeli ngaphandle. Kodwa ngezinye iy'khathi ayi kuyenzeka ukuthi lowo mshayeli omtholile umshayeli wetekisi wayo i-Uber noma i-Bolt leyo ungazi ukuthi kahle kahle uthole kanjani lo msebenzi . Ngiyabonga.